Ukuze ixesha olichitha kumakhasi onxibelelwano likwenzele imali ungalichitha ekudlaleni ii-games, imidlalo enika imali okanye ekufundiseni ufundisa kwezonxibelelwano okanye .

Imibuzo endinoyibuza kukuba okokuqala, ngawaphi amanyathelo abazawathatha ukuqinisekisa ukuba wonke umntu unomdla ekubeni bathathe inxaxheba kwezemidlalo. Okwesibini, nanjengoko singenawo namabala ngawaphi amanyathelo okanye bazokwenza njani ukuqinisekisa ukuba amabala esinawo akulungele ukudlala futhi enza ukuba ulutsha lube nomdla ekuthatheni inxaxheba kwezemidlalo baphucule amabala okudlala, futhi ngawaphi amanyathelo abanowathatha ukuqinisekisa ukuba.

Xa umntu oselula efumana ithuba lodlalela iqela lezemidlalo njengoko phaa ekulaa qela ehlala nabanye abantu uyanyanzeleka uba anxibelelane nabo xa kudlalwa naxa kungadlalwa. Oko ke kwenza ukuba kuphucule okanye kwenyusele izinga lakhe lokunxibelelana nabanye abantu ngokuba awuzukwazi phaa udlala uvale umlomo. Kunyanzelekile nje ukuba uthethe nabanye abantu nibonisane ngokudlala oko ukuze ibe yimpumelelo loo nto leyo niyidlalayo.

Into endizoyenza kukuba ndiyehlisele ixesha alifumanayo lokuchitha .

Kumaqela abantu ababhinqileyo adlala ibhola ekhatywayo oyena mdlali ophume izandla nguJanine Van Wyk. Ndiziva ngolu hlobo ngokuba kudala wadlalela iBanyana Banyana futhi zange imbalwa.

Ezinye zeengenelelo ezinenxaxheba kwezemidlalo kukusetyenziswa kweziyobisi notywala lulutsha. Oku kwenza ukuba impilo yolutsha idodobale kwaye kwenza ukuba ulutsha lungabi namdla kwezemidlalo. Xa ngaba umntu esebenzisa iziyobisi masithi uyatshaya loo nto leyo ingenza uba amaphaphu akhe abe neengxaki ekuphefumleni. Loo nto ke ingabangela uba umntu angakwazi ke ukudlala imidlalo ebalekisayo.

Umntu osemncinci kufuneka ukuba azibandakanye kwimidlalo yaphandle, adlale imidlalo nabantu abalingana naye phandle. Angadlala imidlalo yebhola ekhatywayo, angadlala imidlalo efana neetshesi nemilabalaba imidlalo enjalo ezokwenza ukuba akwazi ukunxulumana nokunxibelelana nabantu abamngqongileyo. Oko ke kuzokwenza ukuba ixesha lakhe elininzi alichithe ekubeni aphucule ingqondo yakhe ukuze futhi akwazi ukufowukhasa emsebenzini wakhe wesikolo.

Abaqeqeshi kwezemidlalo esikolweni banceda ekubeni bancedise kwindlela ekufanele ngayo uba uzilolonge indlela okufanele uba uqeqeshe ngayo.

Le mpumelelo mna yandenza uba ndiyithande kakhulu ibhola ekhatywayo kwaye yandenza ukuba neqela lesizwe ibe liqela endilibukelayo xa lidlala nendililandelayo kwimidlalo yalo. Yenza futhi nam ndanomdla kwibhola ekhatywayo uba okanye nam ngenye imini ndingazibona ndipha kwiqela lesizwe.

Isixhobo endinosikhetha yiPlayStation ngezi zizathu zilandelayo. Okokuqala iPlayStation yona into oyenzayo phaa kuyo udlala nje imidlalo awuyenzi enye into. Kanti ifowuni yona umntu uzothi uyithengele uba adlale imidlalo yena enze izinto zakhe ezizobeka ubomi bakhe emngciphekweni okanye afunde into ebekungafanelanga uba uyazifunda phaa kwi-intanethi angene kooFacebook ke kanti ke kwiPlayStation yeyemidlalo qha.